Umntu ongumama okanye umntu otshatileyo emngcwabeni iyaxhomekeka ukuba uya kweliphi icala okanye ume njengantoni apha kulo mngcwabo. Ukuba nguye obhujelweyo unxiba ixakatho, anxibe iqhiya, anxibe umntla ugqiba anxibe amadakhi abhinqe esinqeni. Kanti ke ukuba mhlawumbi uzowupheka into angazoyinxiba lela xakatho mhlawumbi ngumama wasekuhlaleni. Kanti intombi eya esingcwabeni ixhomekeka ukuba ngeyiphi inkonzo eqhubayo isingcwabo eso, uzawunxiba ke ngokokufaneleka kwaloo nkonzo leyo. Ezinye iinkonzo azithwali, ezinye iinkonzo ziyamkela ukuba amantombi banxibe iibhrukhwe. So, akunyanzelekanga ukutsho akunyanzelekanga anxibe ilokhwe, anganxiba ibrulukhwe anganxiba nantoni na phofu.

Laa nto ingakwazi ukwenzeka kwindawo ofumanisa ukuba kuxutyiwe ngokokuhlala. Iindawo ezininzi apha eMzantsi Afrika zohlulwe ngokweentlanga. Yenza ke loo nto kubekho ukwahlukana nalapha ekukhuliseni okanye nalapha kwingqeqesho ngokuba abantu behlanga elithile bafunda kwizikolo ezithile zalo ngingqi abahlala kuyo. Kanti ke xa bekunoxutywa kwalapha kwintlalo kungahlali abaXhosa bodwa, abaZulu bodwa, KwaZulu-Natal, abaXhosa bodwa eMpuma Koloni kubekho uxubo njengaseNtshona Koloni ingakwazi uzaliseka le meko.

Okokuqala, kudingeka ukuba kubekho isivumelwano sokuba umntu ngamnye uzawukhupha malini na ukulungiselela umsebenzi loo. Okwesibini, kudinga ukwahlulwa abantu ngokuba ngubani ozothenga inyama, ngubani ozathenga ukutya kohlulelwane kule mali le bekuvunyelwene ngayo uba izawukhutshwa. Okwesithathu, kudinga uqokelelwa iimbiza nezitya ezizawusetyenziswa xa kuza kwenziwa umsebenzi loo. Okwesine, kudingeka ukwaziwa kuba ngoobani abazawupheka ntoni na ukuze kuyaziwe ukuba into nganye inomntu wayo olungiselele ukuba makayilungise azokwazi naye ukwenza ulungiselelo olungakumbi lokuqokelela izinto azazidinga uzisebenzisa xa kufuneke epheke loo mbiza azayipheka.

Ndingumzali oxhalabe kakhulu ngokhuseleko leentombi zam kuba zifunda kwenye ilali, azifundi kule ilali esihlala kuyo. Isizathu soxhalaba kungenxa yoba bagqitha kwiindawo ezinawo namahlathi. Apho ke ngoku ndibe noloyiko kuba xa umntana enobuya ethi kanti akabuyi nabanye abahlobo bakhe ubuya yedwa angakwazi urhuqelwa kuloo mahlathi lawo adlwengulwe. Okwesibini, bakhona abafana ufumaniseka ukuba bathatha bayazithathela apha kwabantwana babahluthe izinto zabo babaphake. Zezo nto ezo ke mhlawumbi umntana angangavumi ngento yakhe engamfaka engozini lokuba onzakaliswe ngabo aba bafana.

Ndingomnye womntu owuthandayo umngqusho kwaye othanda nowupheka ngenxa yokuba nangona uthatha ixesha elide uwupheka kodwa uyazipheka wona ngokunokwawo. Uyawubilisa nje uwugalele amanzi, exesheni xa ububuthamba ufake imifuno yakho uwunonge uwenze ube mnandi. Ufumana yonke into oyifunayo kwisitya esinye.

Into endinokuqale ndimfundise yona umntu ozama ufunda ulwimi lam ngumolo, unjani, uyaphila, impilo ngoba impilo ibalulekile yeyona nto uqala ngayo phambi uba uthethe nomntu, umbuza impilo. Okwesibini, ndingamfundisa ukuba iimeko ezifana noba ngubani igama lakho ezinto zincinci zokwazana nomntu, neento azazisebenzisa mini le umzekelo, iswekile, iityiwa iinto umntu azisebenzisayo mihla nemihla phambi uba ndingaya ke ngoku ukuthi ndimfundise iinto ezinzima.

Ingxaki iqala ekubeni abantwana sifuna ubanika imfundo ephucukileyo ngokukubasa kwezi zikolo zabelungu. Loo nto idala ukuba abantwana babuye emakhayeni nomsebenzi wasekhayeni okubangela ukuthi ngeli xesha akunye nam endlini apho bekufanuba ndimfundisa khona isiXhosa kufuneke sithethe ke ngoku isiNgesi ukuphuhlisa laa nto ayifundayo phaya esikolweni ngesiNgesi. Enze ke ngoku lomana balahlekelwe lulwimini lwabo ngokuba esi siNgesi basithetha esikolweni, esi isiNgesi basithetha esikolweni baphinde bandule basithethe nalapha endlini, ibangele ke ngoku balahlekelwe kwa lulwimi lwabo, babhekele mpela ke ngoku kwezinye izinto. Nalapha kumabonakude xa sifaka iinkqubo sithanda ubafakela oopopayi abathetha isiNgesi. Ziimeko ke ezinjalo ezenza abantwana bethu baphuncukane nobuntu nesiXhosa sabo.